Apho ndihlala khona into endinokuyidinga ukuze nam ndikwazi ukuzilimela umbona linxiwa lam khona apho ndawuze ndikwazi ukuzilimela khona. Amaqondo apho ndihlala khona obushushu noko ayavumelana nam ukuba ndilime umbona, umbona othi uqhame kakuhle. Imo yezulu yona noko imvula ehlotyeni yana ngokwaneleyo khona ukuze umbona wam umile kakuhle.

Uvuna umbona kokona kunzima kunokuwutyala. Umbona awuvele uwuvune nje kufuneke uqale uwujonge uba sowule ulungile na ukuba ungawuvuna na. Uphinde futhi xa sele uwuvunile umbona kufuneke futhi uwukhuphe uwukhuphe kwamakhasi wawo, khona ukuze uyowohlukanisa wonke umbona ube bucala, uwubhule uzowugalela ezingxoweni.

Isityalo ekuthiwa ngujongilanga, into ekhethekileyo ngesi sityalo ekuthiwa ngujongilanga asidingi manzi kakhulu. Loo nto ithetha ukuba silinywa nasebusika naphi na. Isityalo esingujongilanga sisityalo nje esizithandela ilanga esikhuliswa lilanga.

Le ndlela intsha isetyenziswa ngamafama yokusebenzisa iirobhothi noomatshini xa kuqokelelwa isivuno yindlela yokwenza izinto zikhawuleze kwaye yindlela yokwenza ukuphungula umsebenzi omninzi kunye nokonga imali ekubhataleni abantu bokuqokelela isivuno. Le ndlela ke iye iphungule abasebenzi abathi basebenze efama kwaye le ndlela lena yindlela eyenza ukuba amafama aqinisekise ngesivuno wawo sawo ngoba oomatshini abazenzi kangako iimpazamo, akufani nabantu ke.

Ndiyavumelana nale ngxelo, iihagu onothi uyazikhulisa uzikhulisela uzithengisa kwiivenkile ezithengisa inyama akulindelekanga ukuba uzinike ukutya okulahlwayo. Iihagu ezokuba kwiifama eziye zithengiswe kwiivenkile zenyama, zinomgangatho wazo ekumele zidibane nawo kwaye zinezinto zazo ekumele zizityile khona ukuze ke zibe semgangathweni zokuba zingatyiwa ngabantu. Iihagu ke zona ezithi zifuywe zinikwe ukutya okulahlwayo, zezaa hagu ke zifuywe ngamafama asekhaya umntu azifuyele ezi ihagu yakhe ukuba angayitya ngokwakhe, hayi anoyikuthengisela abanye abantu ezivenkileni.

UTata uMfene ndingamcebisa ukuba athenge isikhenkcezisi esikhulu esinawukuthi silingane isitokhwe sakhe senyama. UTata uMfene ndingamcebisa ukuba athengisele amashishini angaphandle angapheleli nje elalini yakhe ukuthengisa inyam, ahambe enkqonkqoza kwiivenkile ezithengisa inyama kunye nezinye izinto, athengise inyama yakhe.

Xana ndiza kulima kule fama yam ndiza kusebenzisa igandaganda yam enamakhuba ohlukeneyo. Ndiqale ndisebenzise ikhuba elokuhlakula umhlaba, emveni koko ndisebenzise ikhuba elingenawo amazinyo amakhulu elingazungena ngaphantsi kakhulu emhlabeni. Endizawuthi ke xa sendilifakile ndiye ndindigalele ke into endizawutyala efana njengombona ke.

Loo nto leyo ingayichaphazela umgangatho wentsangu wabantu basemaMpondweni kwaye ingakhokhelela ekubeni ingathengwa intsangu yakho babo sele beyilimile. Sibuye sikhumbule kaloku abanye abantu baxhomekeke kuyo kwaye bayilima kumhlaba omkhulu.

Amaxabiso okutya athande ukwenyuka mvanje kwaye kuyabiza ukusoloko uthenga oko oko izinto evenkileni kodwa unayo igadi. Phaya egadini yam ndilime isipinatshi, ndalima amazambane, ndalima itumato, ndalima ibhatata, ndalima kunye namadumbe.

Umakhulu ndingamcebisa ukuba athengise amaqanda njengendlela leyo eyawuthi imenzele ukuba azenzele imali yakhe enokuncedisana nemali yakhe yenkamnkam. Kaloku iinkukhu ziwabeka mhla nezolo amaqanda loo nto leyo ingamenza ukuba akwazi ukuwathengisa amanye amaqanda aphinde amanye ondle usapho lwakhe ancedisane nemali yakhe yenkamnkam.

Zikhona izityalo endakhe ndazibona ziqhuba ngcono ngexesha lonyaka owomileyo ezifana nekhaphetshu. Ikhaphetshu aludingi manzi amangako. Xana ulityalile noko uwunkcenkcesheli kangako. Unkcenkceshela nje xa lisakhulayo, ngakumbi ke kulo mhlaba ungakuthi noko uhlala umanzi.